Mna ndikhetha iMellow Mead njengendawo enako ukundinika i-inshorensi ngoba indlela abasebenza ngayo ndiyayincoma kakhulu. Xa ubathintela ukhala usithi awuziva kakuhle bayayithumela iambhyulensi ikhawuleze ifike kwakho ayithathi xesha lide. Kwaye sele ufikile kubo esibhedlele awulindi xesha lide phambi kokuba unyangwe ingakumbi uba imeko yakho ixakile uyakhawulezelwa ngoko nangoko uhoywa kwaye noogqirha bakhona ndibathembile bayayazi into abayenzayo.

Xa usebenzisa ibhanki ngokwemnxeba wakho kwi-intanethi ndiyakukucebisa uba ukwazi ukufaka isikhuseli, iphasiwedi ngamanye amagama khona ukuze nabani na obamba ifowuni yakho angakhoni ukukhawuleza azibone iinkcukacha zakho. Ngolo hlobo ke ngoku ukuze umntu akwazi ubona iinkcukacha zakho kuzawunyanzeleka efumene loo phasiwedi yakho kuwe. Kwaye ndingaqiniseka uba iphasiwedi yakho ayo nto ozohamba uyinika nabani, iye yakho nje yeyakho wedwa. Uba ikhona into ofuna ukuyibonisa umntu wena uyawuske uzicofele ngokwakho umbonise ke okanye umxelele. Kodwa hayi umnike iphasiwedi yakho ngoba angakwenza kakubi kwenye ifowuni ngala phasiwedi yakho.

Umatshonisa andimboni esisigqibo esiphucukileyo ngoba siza kulibhatala ke elo tyala sinalo okanye lawo matyala sinawo okwalo mzuzu kodwa ugqiba kwethu uwabhatala okanye ukulibhatala elo tyala kuyanyanzeleka sibuye sijongane nomatshonisa futhi sibhatele. Kwaye umatshonisa angasinika ixesha elincinci kakhulu ukuba simbhatale imali yakhe ngoba eyakhe imali izawuza nenzala inzala leyo ezoba yimali engaphezu kwale besihlele siyityala kakade ebesifuna uzikhupha kuyo. Ngoko ke ngenxa yezo zizathu andiboni isisigqibo esiphucukileyo ukubhenela kumatshonisa okanye koomatshonisa.

Into ebangela uba abantu abanintsi baqhubekeke nokusebenzisa ii-ATM kungenxa yokuba eMzantsi Afrika uninzi lwabantu abaphangelayo ngabantu abadala kakhulu kwaye aba bantu ngexesha bona bebefunda esikolweni i-intanethi ibingekabi yinto efikelelekayo kwigquba labo ingakumbi abantu bakuthi abantu abantsundu. Ngoko ke ithe ifika i-intanethi babe bona sebefundisa abantwana babo. Ngoku bona ukuba bayisebenzise ifowuni njengehlobo lokusebenzisa ngemali yebhanki yabo abayiboni isisombululo leyo. Kubo esona sisombululo ngundalashe kuvele bavuke bahambe baye ngqo ebhankini bayokwenza konke ebekufanele uba bayakwenza kunoba bacofe ifowuni. Abayithembi ifowuni ngokupheleleyo kwabe kukho neziganeko zohekhwa kwefowuni ngoku kunintsi nje abangakuthembiyo bona.

Kubalulekile uqala uqiniseke kuqala ngenkampani yabangcwabi ngoba abantu kungamatyeli manintsi bezingenela ezi nkampani zabangcwabi. So, ke xa kunyanzeleke ngoku umntu afumane inzuzo emveni koba eswelekelwe ekubeni kukudala ebetha imali suka ngoku bathi hayi iinkcukacha azimanga ngendlela kukhona apho waye waphazama khona kumhla wawusinika iinkcukacha babe bengayithethi le yoba imali yakhe bebekade beyithatha nyanga nanyanga. Ngoko ke kuyanyanzeleka uqale uyohlole inkampani ukuba ingaba abantu bathini ngayo, bayayincoma okanye bayayigxeka. Khona ukuze nawe uthi ungena ungene noko unalo ithemba loba apha ndiyawuzuza. Kwaye ibe yinkampani okwaziyo uya kuyo umane uyohlola iinkcukacha zakho nanini na xa ufuna uyohlola iinkcukacha zakho ungaxhomekeki ekubeni uba wawubanike ngoko wawuqala kuphela.

Ngenxa yohlobo lwemoto oluqhubayo, sisi, kuzawunyanzeleka wena ithi xhaxhe kancinci imali oza kuyibhatala ngoba ukugcina le moto isemgangathweni kuyabiza kwaye ixabiso lokwenzenjalo kuyo alifani nokwenjenjalo kwiimoto ezazenziwe ngaphambi kwayo. Noko zona azityabuli kangako. Lena yona nanjengamoto entsha kunezi zindala, ukuyigcina isemgangathweni kuzawuba nako ukubiza kunoba ulindele. Ngoko ke bendicela, sisi wam, unyamezele kodwa siyakuthembisa imoto yakho awusoze ube namakhwinyiba ngayo iyohlala isemgangathweni onguwo oko ingakumbi xa uzohlala ubhatala nyanga nanyanga.